Ke utlwa bohloko hobane ha re na sebaka sa ho e ah, re le batho ba Afrika hobane tsohle tse re di etsang ke dintho tsa mafatshe a tswang ka ntle ha re ka sheba mo China e tswang teng le bona ba ne ba hatelletswe ke mafatshe a mang, empa ba kgona ho e aha lefatsheng la bona ka ho kwalla tsohle tse tswang kantle. Ba etsa dintho, ba apara dintho, ba ja dintho tsa setso sa bona ebile ho tsamaisa dintho tsa setso sa rona. E ka re thusa ka meruo le ho amohelana re le merafe e fapafapaneng jwalo ka nako tsa kgale moo re ne re ratana.

Ke bona ekare dinomoro tsa rona di ya rekiswa ke block-a hona hona empa ba nteka ka dinomoro tse ding. Empa hona le di-APP tse thusang ho bona hore ke mang o ho letsetsang pele o araba. Ha o sa batle ho fumana mohala oo o kgetha mo APP ho e block-a nomoro ya teng mo bophelong ke block- fela motho o ntenang o sa hlompheng kapo o ke sa batleng a be bophelong ba ka.

Maloba ke ne ke buwa ka ona mohala wa ka wa pele ke o rekile ka nine hundred and ninety nine rands ka selemo sa two thousand and two. Ke ne ke batla ka mmele pelo le moya o tumme haholo, o na le di-feature tsa ho thothomela o na le dipapadi tse ngata ke ngwanyana wa science le technology, jwale technology ke ntho tsaka ha ka sokola haholo ho ithuta ka mohala ona.

Nakong ya jwale batho ba rata ho tuma le ho etsa tjhelete ka mokgwa o mong le o mong. Ha bana taba le ho shebisisa hore dintho tse ba di ngolang ke nnete kapa tjhe. Ho kaba kotsi haholo ho tsamaisa ditaba tsa maka ka hore batho ba ka nka dikarolo tse mpe kapa ba utlwe bohloko hodima ditaba tse e leng maka.

Eya, re ya e hloka hore re tsebe hore re apara eng re tshwara eng, re siya eng ko ntlong re tsamaya ditsela difeng hantle hantle thero ya letsatsi la hao e ka tsamaiswa ke hore seemo sa lehodimo se eme jwang.

Tringtring dumela ausi hee tjhe hee wa tseba ke ne ke reka data ya one hundred megabytes. E dula beke kaofela empa jwale le ke reka. One Gig ha e dule le dihora tse pedi ke kopa o nshebele hore ke eng e kana e jang data ya ka kapa le batla re reke di-Wi-Fi ha le re jwetse.

Molao wa Afrika Borwa ho qaleng ha COVID-19 ba kentse molao wa hore o tlo qosa ha o tsamaisa kapo o fafatsa ditaba tsa maka.

Ho tloya ka hore ke moahisane ofeng re a utlwana na re hlomphana na haeba ke moahisane o ke mo ratang ha kena bothata ka ho mahadima password ya ka a kanna a kena ha Wi-Fi ya ka empa haebe ke moahisane o re sa utlwaneng hantle, ke ka mo patadisa hore kgwedi le kgwedi le ena a kenye tjhelete ya hae hore a sebedise Wi-Fi ya ka.

Mokgotsi dumela hee mokgotsi ke re ke o tsebise hore o se ka makala o bona ke sa hlole ke ho letsetsa mokgotsi. Ke fumane mosebetsi mane polasing. Jwale re siya di-phone tsa rona di-locker-eng ha re sebetsa empa motswalle ke tlo tshwara bosiu ha ke kgutlela hae.

Ha ke motho o rekana le data ha ngata ngata hobane ke sebedisa Wi-Fi ka tlung. Ho tlamehile ke reke data ke reka data e bitswang daily data makgetlong a tlamehile ke reke data e ngata ke reka moya ka be ke fetola moya oo ko o etse data haholo hadi ke reka moya wa di-APP tsena tse tala hobane ke yona e ke e sebedisang haholo le teng motho o kgona le ho letsetsa batho ka yona, empa ha ke motho o rekana le data haholo ke ka moo ke bolokang tjhelete ya ka tabeng ya data le moya.

Potso ena e nfumana ke sa nkile kgefunyana ke sa emisitse hanyane ho kena kena ho di-APP ke sa emisitse hanyane ho ba le ntho ena mo ke itimang boroko hobane ka mohala wa ka wa lethekeng. Ntho e ke e etsang ke ho sheba di-email ka be ke kwala phone kapo ke emele hore batho ba nletsetse empa tsa di-APP le tse tse ding ke sa nkile nakonyana ke sa kene ho tsona.

Ditaba tsa nnete o di bona ka ho phetwa ke di-platform tse ding molao wa Afrika Borwa ha o dumelle hore ditaba tsa maka difafatswe jwale o tlamehile o shebe ditaba ho di-platform tsa mmuso. O ka di fumana le ho di-APP-eng tse tse kgubedu tse bapalang di-video ho etsa bopaki hore ntho eo e buiwang ke nnete kapa ke mafosi na?